Ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data di ama botlhokatiro ka gonne bontsi jwa bone ga ba kgone go ipha letseno la kgwedi kgotsa le beke go duela data, seno se dira gore ba seke ba kgona go batla ditiro ka maranyane, go dira dipampiri tsa online, kgotsa go ikopanya le beng ba ditirelo ka inthanete, ka jalo go fokotsa ditšhono tsa bone tsa go bona tiro le go nna karolo ya ikonomi ya setso se ntšha.

Nna ke dirisa data ya MTN e leng two hundred giga hundred giga ya bosigo, hundred giga ya motshegare, ke e reka ka two hundred and ninety nine. E tsaya sebaka sa malatsi a le thirty, e dira gore bophelo ba ka bo nne botoka ka gore hundred giga ke kgona go e dirisa motshegare for dilo tse ke di tlhokang motshegare, hundred giga ke ya bosigo go lebelela dimovie, go research-a mo ethaneteng le go e dirisa ka mabaka a mangwe a a tlhokang data.

Tlhwatlhwa ya data e ke e rekileng mo kgweding e e fitileng e ne e le two hundred ninety-nine, data ya teng e le two hundred gig-a ya bosigo le motshegare mo MTN ke di dirisitse lobaka le lo ka nna malatsi a le thirty. Dilo tse motho tse a tshwanetseng go di lebelela pele a ka reka data, ke theko le boleng, lobaka la botshelo, mofuta wa tiriso , matlole a oketsegileng.

Data e ke e rekang ya ntumedisa ka gonne ke two hundred gig-a bosigo, hundred ya bosigo motshegare, data eno ke kgona go e dirisa kgwedi yotlhe mme ebile e kgona go sala fa letsatsi la yone se tse le fitlhile gore e ka fela. Data e ke e rata gore e tsene ka di twenty five tsa kgwedi e nngwe le nngwe.

Thekenoloji ya five G e tla fetola tsela e e dirisang tshedimosetso tsa ka mogala ka go fana ka lebelo le le kwa godimo, go se diege ga kgokagano, le go tshepa mo go oketsegileng, seno se raya gore dilo tse di tshwanang le go lebelela difilimi, go raloka dipapadi tsa inthanete, le go dira dipuisano ka video di tla nna bonolo le ka boleng jo bo kwa godimo. Madirelo a a ka tswelelang mosola thata, ke a sa ikemetseng le thekenoloji jaaka dikgwebo tse di sa tlogele teng go ikaganya ditlhokego tsa dijithale. Ditšhono tse di tla mo mafapheng a jaaka telemedicine-e, boitshwarelo jwa di digital-e, dikoloto tse di dirisiwang dithuto tsa inthanete, le dikgwebo tsa E-commerce ka gonne five G e ka dumela go dirisiwa le dira ka bonako le ka tshepo e .

Fa o batla go tsenya data mo mafaratlhatlheng, o tshwanetse go nna le data mo mogaleng, o ka reka ka airtime ya mogala e fetola airtime go nna data, kgotsa o reke di tse di kgethegileng tsa data mo network-eng ya gago fa data e setse e tsentswe o ka bula mobile data mo ditshetong tsa mogala wa gago, mme o kgona go tsena mo WhatsApp, Facebook, YouTube le mafelo a mangwe a dirisang ithanete, ka bokhutshwane, data ke maatla a go dira gore mogala o bone inthanete.

Fa data yaka e ka fella ka nako nka dira gore ke kry-e data e nnyane go tsamaisa nako go fitlha letsatsi le ne data e tlamehile ya fela ka lona gore data yaka e kgona go nna e bolokegile, ke tshwanetse go fokotsa tiriso ya inthanete le go sheba difilimi ka quality e ko godimo ya video.

Fa o ya lebenkeleng o reka data ya bundle ya data kgotsa wa reka mowa airtime, mme morago o fetola mowa o gore e nne data mokgwa o montle go feta ke go reka bantlhoile ya data ka gonne o tla bona megopolo e e rileng ka theko e e kwa tlase. Fa o dirisa mowa o fetotsweng go nna data, gantsi o ja madi a mantsi gonne ditlhwatlhwa tsa moya di ya kwa godimo. Ho boloka madi, re ka dira dilo tse, ke reka data bundles ka nako ya ditlhagiso, kgotsa tse di dirwang ka bosigo, di tlhopele diphuthelo tsa data tse o di tlhokang fela o seke wa tsaya tse dikgolo tse di ka senyang fa di sa .

Pele o ka dira seno o tshwanetse go reka data e kwadilweng shareable data, ga o fetsa o tlamile wa tsaya dinomoro tsa tsala ya gago wa di tsenya mo di settings-ing tsa data e o e rekileng, ga o fetsa wa bulela data mme tsala ya gago ilo kgona go nna le access ya go dirisa data ya gago le wena.